Eyona ndlela yokubonisa uba ndingumfazi kuyawunyanzeleka ndiqinisekise into yokuba ngaba iqhiya yam ndiyifakile. Ndinyanzelise intoba ngaba ndibhinqile esinqeni ukubonakalisa uba ndingumfazi womntu ndiyazidla, ndiphuma endodeni, ndiyondliwa.

Ndingamcacisela intoba mntakwethu thina kwaXhosa, njengamaXhosa amabaxhosileyo namaXhosa abafundisiweyo, indoda yakwaXhosa iyayalwa ukuba ngaba indoda ayingeni ithwele into entloko. Indoda kufuneka ibonakale ebusweni uba iseyiyo, isentle nantsi le ndoda. Ungangeni ngoku ingathi kungena utsotsi endlini, uyothulwa ke ibotyo.

Eyi! Sinefuthe kakhulu ngoba kaloku kuphila ngokwamaxesha angoku, akusafani namaxesha akudala uhlobo ootata bethu babanxiba ngalo. Ngoku ifeshini ikhulile, inkulu, inde kunemisebe eminintsi. Ngoku ke yiloo nto leyo iyayiafektha ihlobo ootata abanxiba ngalo .

Noomama ke uyawufumaniseka into yoba ngaba ixesha langoku liyababhida apha ekunxibeni, indlela abanxiba ngayo, iinto abazinxibayo. Uyothi umfazi setshatile umbone seyinxibe ijini. Ngamaxesha angoku ke lawo, ngamaxesha angoku, ugalelo analo lelo. Kanti kudala kwakungekho njalo, umntu ongumama unxibe i-dress epheleleyo, hayi ijini. Akayonto ezijinini.

Eyi! Madoda thina bantu bakwaXhosa bantwana bangakhali ndithinam ndikhetha umgidi. Umgidi funeka unxibe isiNtu ubonakalise ubuXhosa bakho nabantwana aba baphumayo kulo mgidi babone uba amadoda enza njani phandle apha. Isinxibo sakho ungazinxibi iinto eziveza imilenze phandle, ingalo phandle khawube yindoda ugqume, ube nebhatyi ozothi xa uthetha namadoda uyikhulule uyibeke egxalabeni, uthethe kuzokothe kuvakale emadodeni.

Esingcwabeni siye sohluke ngento yoba ngaba umfazi uba neqhiya emnyama ombathe emnyama. Yonke into ayinxibileyo apha kuye ibe mnyama, uyotsho esihlangwini, ilokhwe, umntla awunxilileyo. Intombi yona ayizuba naqhiya kodwa nayo inganxiba mnyama kodwa iqhiya ayizuba nayo. Ayizukombatha eyona nto imnyama engathi yingutyana njengomfazi.

Eyi! Mna ndithi kula maxesha esiphila kuwo, amabhinqa anxiba kakuhle ukufa. Iimpahla zabo zintle bayasihlonipha isiNtu. Bayazilandela izinto ngoba kaloku sihleli iimpahla zesiXhosa, zintle iimpahla zesintu naphi na apho uya khona ngoba ke eza phesheya iimpahla zikhona mihla le yonke, ngoku kubalulekile ukuba ube nayo eyasendlini.

Heyi! Kunyanzelekile uba zizukulwana ngasinye zihambe inkolo, zifundiswe okokoko ngootata abadala, ngoomalume bayagqithise kulutsha olukhoyo. Bayigqithise kubazukulwana ngoba kaloku uba abazukulwana abafundiswa ngootata abadala bayayiphucula. Ngoko ke, kunyanzeleke apho intoba bayifundiswe kwenzele igqithiselwe kwisizukulwana nesizukulwana.